Kubalulekile ukuba ulutsha lwethu silugcine lixakekile zezemidlalo kuba kaloku kule minyaka siphila kuyo iziyobisi ziyaphithizela ndawo yonke. Ngoko ke abantwana bethu baxakekile, ngoku kulula ukuba bangene kwiziyobisi kuba kaloku abananto yokwenza. Kanti ke xa umntana uthe wamkhangelela ezemidlalo anomdla kuzo, uqinisekise into yokuba uyamkhulisa, uyamqoqosha umbumbele into yobana axakeke, akwazi ukuhoya ezemidlalo, apho azawuthi ke ngoku abe yinto enkulu apho ke ngoku abe yinkokheli.

Ezemidlalo zisiphathela iindidi zeendlela zemali apha ke eMzantsi aAfrika, izinto ezifana nohlobo lokunciphisa amathuba entswelangqesho. Oko ke kuqinisekisa ukuba kuqeshwa abantu abanintsi abafana neenkokheli zemidlalo ii-coach kwakunye nookhaputeyini okanye ii-referee, abantu abaqhubayo okanye abamisa imidlalo. Ukanti ke nabandwendweli bangaphandle bayakwazi ukuthi xa befikile bafune iindawo zokulala eziza kubanceda ekulaleni, ekuvaseni, iindawo ezizawukwazi uba zibagcine for elo xeshana lwalo midlalo izawube ikhona. Ukanti ke ulutsha lwethu nalo luyakwazi uba lufumane izakhono eziphucukileyo kwakunye nezikhundla zobunkokheli eziphucukileyo ukuze nabo bakwazi ukuphuhlisa iitalente zabo.

Ngamanye amaxesha iziphumo zokungaphumeleli emdlalweni ziyakwazi ukukhulisa ngaphakathi zikufundise into yokubana uqiniseke, uqeqesheke ngamandla ukuze ukwazi ukulungiselela umdlalo olandelayo. Oku kuyakufundisa ukuba emhlabeni sukutyhafa, qhubekeka uzivuthulele, uphakame uqhubeke kuba kaloku sifunda ngolo hlobo.

Ndithanda amajelo ezonxibelelwano amabini, ukuquka uFacebook kwakunye noTikTok. La ke ngamajelo apho abantu abanempembelelo kulutsha abasibonisayo izinto ezininzi nendlela ezininzi zokuziphucula. Basibonisa ubomi babo, basicebise ukuba singenza ngohlobo oluthile ukuze sikwazi ukuziphucula.

Ewe, kuba kulapho niye nifundisane ukuba nikwazi ukunxibelelana, nikwazi ukujonga into okubana ubani womelele kwicala elithile okanye akomelelanga kwicala elithile. Oku ke kuqinisekisa intsebenziswano phakathi kwamaqela ukuze nikwazi ukuqinisa nokuphumelelisa iqela lenu.

Amagqala omdlalo webhola angekhe acebise okanye aphose amazwi athile kungenjalo babonise, balingise ukuba kwakukade kudlalwa njani. Okanye bakhe baqinise kwixesha nangeendlela, bacebise nangeendlela zokudlala lo mdlalo webhola ekhatywayo, mhlawumbi kungathi kubekho utshintsho.

Imidlalo iqinisekisa intsebenziswano phakathi kwamaqela, loo nto ke ibangela ukuba sizingce sililizwe eli lethu laseMzantsi Afrika. Njengokuba sohluhlwa ziintlanga, iindidi zeentlanga, kodwa ezemidlalo ziyasidibanisa ngoxolo nangemvisiswano.

Ndingazama ukuzifundisa nokuziqhelanisa nolu hlobo lutsha ukuze ndikwazi into okubana ndiqhelane nalo nalo, ndinyuse umdla apha kweli hlobo lutsha lemidlalo. Kulapho ke ndiyawuthi ke ngoku ndiqhelane, ndikwazi nokufuna nokubona iindlela ezintsha zengeniso.

Kufuneka sindwendwele kumaziko oluntu engenisomali ukuba asincede asipapashele igama ngokwandisa izaziso kuluntu ukuba aqinisekise ukuba amanina, kungakumbi ulutsha ayangena ekudlaleni ibhola ekhatywayo. Kwaye ke ngoku kufuneka sicele amaziko engenisomali ukuba asithengele iyunifomu ukuze sifane nabafana kwaye sinciphise namathuba okuba kubekho ucalucalulo phakathi kwamanina kunye nabafana.

Ngonyaka ka-nineteen ninety-six iAFCON, ngonyaka ka-twenty thirteen i-AFCON, kanti ke ngo-twenty ten iFIFA World Cup.

Kubalulekile ke ukuzicebula uthathe ithuba ukhe ungene kwezemidlalo kuba kaloku ezemidlalo zikhuthaza uphOlo lwengqondo, apho ke ukuza kuthi wolule amathambo engqondo. Njengokuba uzawube uzivocavoca nomzimba lo uyakwazi into yobana uvocavoceke, igazi libaleke kakuhle emzimbeni . Kanti ke xa umzimba wakho usoluleka namathambo , kulula ukubana kwehle amathuba okuba ube nezifo ezifana ne , uxinzelelo lwegazi, ukudandatheka, idipreshini okanye ezingenela lula emzimbeni ngenxa yokuba nonxinzelelo lwengqondo. Ekwazi into yobana athathe ixesha lakhe ngemini azivocavoce, uyakwazi nokupholisa ingqondo angacingi izinto .